Ngingaya esimini ngiboni bonyana umonakalo okwenzekileko ongangani ngingafuni isizo eemakhamphanini afana njengama-NGOs ngibabikele ngomonakalo owenzekileko begodu ngifue nesizo. Ngingathatha iintjalo engibonako bonyana ngingazithengisa nofana zidliwe nangabe zikhona. Ngingasusa zoke iintjalo ezonakeleko

Lokhu kungabangelwa kukobana abantu nofana urhulumende bakhetha ukuthenga izinto eselezenziwe njengamabele kunamakhamphani athenga amabele ukobana benze ipuphu. Nawumumuntu othengisa izinto ezisuka esimini uzithengisele abantu abavami ukuzithenga ngombana bafuna lezi eselezenziwe.

Isiphila esithengwa khulu ngilesi esimhlophe.

Ikoroyi ikhula kuhle endaweni engatjhisi khulu begodu lapho kunakhona izulu khulu. ESewula Afrika kutjhisa khulu begodu komile. Okhunye kukuthi ukutjala ikoroyi ngobunengi kuyabiza kubiza imali enengi. Lokho kwenza bona iSewula Afrika ingatjali ikoroyi ngobunengi ngombana imali leyo ayikho.

Ipuphu yesiphila esibovu angisayiboni eentolo.

Iinarha engingameluleka bona arhwebelane nazo ziinarha ezifakahlangana i-Mozambique, i-Zambia, i-Zimbabwe i-Malawi, e-Lesotho ne-Swazini.

Iye, kuliqiniso bonyana ipuphu yamabele idliwa khulu endaweni yange-Limpopo.

Ungabuthelela amanzi wezulu lokha izulu nalinako.

Iye, isiphila esivunwa eSewula Afrika sithunyelwe kamanye amazwe singaletha amatjhuguluko emnothweni wekhethwapha. Ngombana kuneenarha ngaphandla ezinganaso isiphila nofana ezingakwazi ukutjala isiphila.

Kufanele wenze irhubhululo mayelana namakhamphani ongathanda ukuwathengisela uzokwazi bonyana ufinyelele emazingeni wekhwalithi afunwa makhamphani lawo. Amanye amakhamphani afuna bonyana utloliswe njengengomthengisi kufanele uhlele ukuthuthe isiphila namabele.

Imbewu yamalamune asezingeni eliphezulu ungayithola lapho kutjalwe khona amalamune asezingeni eliphezulu nofana eentolo.

Indawo lapha ama-apula abovu alinywakhona nalapha engibona ngasuthi ayathengeka khona kusendaweni zayakwaZulu endaweni yeTjilanga Kapa.

Nawudle isiphila usutha kwangathi udle

Endaweni yangekhaya ama-avocado akhona

Lokhu kungabangelwa kugula weenkomo nofana ukungatholi ukudla

Ngokubona kwami iye ngiyo inyama elungileko leyo ngombana nasele zihlangabezana nokugula okuthize inyama yakhona iyaqina

Ezaleni kuyindawo lapho abantu balahlakhona iinzibi zabo kungabatjhefu nofana ezibanga ukugula. Njengombana iinkomo zikhamba zidla yoke into ezaleni kungabayingozi bonyana inyama yakhona

Okhunye ongazipheka khona kukobanyana uzinengi.

Lokhu kubangelwa kukobana ngekambiso yesikhuwa anayihlatjwako kususwa iingazi ezinengi. Ngekambiso yesintu niyiqalile ila phambi kwenu.

Awa, ukuzifaka eemtjhinini akwenzi bona inyama yakhona

Awa, inyama yekomo ayiyingokuthi ihlatjwe ngubani kuyangokuthi ihlatjwe

Iye, kuqakathekile.

Lapho bangazithenga khona khulu kukwaNdebele

Amathabo kweenkomo ngingawathengisela abantu abafuye

Iye, iyathengiseka.

Iye, ngicabanga bonyana zidla

Iye, kulungile ukwenzelela bonyana emzimbeni.

Lokhu zidla khulu iinkomo

Omunye nomunye umhlobo kufuze ukwenzelela bonyana godu zande kwande.

Ukobana iinkomo zifika njani ziyokuhlatjwa khona akwenzi bonyana imehluko.

Indlela engcono kilezi ezimbili ngokwelibanga elide lokhu kwenzelela bona

Ngingafunisisa bonyana kubangelwa

Okungakwenza kufuywe khona iinkomo uyokufuna zabo bona bazijovisa

Kufanele ungabathengiseli

Kufanele uzise edibhini kane ngomnyaka.

Kufanele ezisebhosa kuthiwa woke ummango weenkomo zenyama kiwekhona iimmango

Awa, amakonyana

Iye, lokuzonde.

Ngokubona kwami iinkomo ezisengwa ngezandla azizwa ubuhlungu kuyafana nokusenga ngomtjhini.

Kufanele ulethe ezinye iinkunzi zizoyilekelela.

Nawufuye iinkomo zenyama akukhethi ubulili.

Inyama yakhona izokudleka angekhe iqine.

Ungazisenga iinyanga ezimbili ngaphambi kokuthi zimithe godu.

Kufanele zilethelwe amanzi ngobuduze ngombana ziyasengwa.

Ibisi aliyingekomo okobana iyikomo enjani liyafana.

Phakathi kwemvu nembuzi mina ngingafuya imbuzi ngombana iimbuzi bazithenga khulu khulukhulu lokha nakuneminyanya.

Ngingavela izimvu zami endaweni lapha iimpungutjhe engekhe zifike khona. Ngingaqatjha umuntu ozokunakelela izimvu zami.

Umraro kungaba kukuthi mhlambe ziyagula nofana azitholi ukudla ngokwaneleko.

Ngingafaka i-alamu esibayeni sezimvu nofana ngifuye izinja ezizokukhonkhotha lokha nakuvele iinlelesi.

Iye, into enjalo ingenzeka ukwenzelela bona abantu bangaboni bona akusibo abantu kodwana zizimvu.

Indlela engiyaziko yokwenza bona izimvu zizibuyele ekhaya ngentambama. Ukubanezinja ezilusako nofana ubeke ukudla duze nalapho izimvu zakho uzivalela khona.